Umngcwabo ngumcimbi onzima kwaye amalungiselelo afana ukuba amalungu osapho ahlale ehambelana. Umzekelo, masithi umphakathi ukhe alahlekelwe ngamalunga osapho kwaye umgibeli ungathanda ukuba umngcwabo ezahlukeneyo zokucela amanye amalungu yokuqonda indlela efanelekileyo kuphumeza ngayo imikhwa yokwabelana ngezibonelo. Iyahamba engapheliyo ukusuka kumaxabiso emali ukuya kumgqabantshintshi akuzophela mngcwabo.

Amadoda angasincedisa ekulungiseleni ukutya ngokuxhela kuqala, baxhele inkomo or eyonto izawube isetyenziswa. Bangancedisa imisebenzi efana nokupheka, ukulungisa iitafile, nokuhlola ukubaluleka, bonke abantu bayonwabela imicimbi kwaye basemgqa basemagqabini. Ngale ndlela, ubulele nobuchule babo emcimbini ube yimpumelelo.

Abantu abadala baneendima ezibalulekileyo. Umzekelo womntu, abantu abadala bahlala bejulise kumandla abanjengemifanekiso, ukufundisa izimilo, ukukhokhela, nokuphaza izikhokhelo. Onokubamba imisebenzi yokukhokhela bejolise kumzi, benika igalelo, okuhle imisebenzi ethile, nezifundo ezixwayisa yesiseko sokucinga ukuze abantwana bathethethwe kuze benobuchule bobuphilayo. Ifundisa kakuhle, futhi abantwana bakwazi nokuziphatha ngendlela efanelekileyo, isikakhulukazi ulutsha.

Amasiko abalulekile kwaye kubalulekile ukuba abazali okanye abantu kwigingqi bafundise abantwana ngawo. Kuba kaloku umntana xa engenzelwanga masiko, ingahamba imhluphe loo nto leyo empilweni okanye nasesikolweni nje. So kubalulekileyo uba iinto bafundiswe abantwana besebancinci, bazazi.

Umleqwa yinkukhu yesiNtu okanye yinkukhu yesiXhosa. Yona ifuywa ekhaya, kwaye xa iphekwa iyasikwa, ixhuthwe, ibiliswe, ayifraywa okanye ayifakwa oyile njengezi ezinye iinyama xa ziphekwa.

Mna, impahla yesiNtu ndingayinxiba emcimbini, umcimbi ongumgidi okanye kumtshato. Kuba ndiyasithanda isiNtu, sihle kwaye kulula ukusinxibela, and kuveza indlela oziqhenya ngayo ukuba wena uphuma kweyiphi indlu okanye isiNtu.

Umtshana wam ndingamcebisa ndithi, makaqale agqibe isikolo kuba usemncinci, akanokwazi ukoluka kunye kanye kanye nobhuti okanye nomalume wakhe ngexeshe linye. Kwaye umalume wakhe mdala kunaye amhloniphe, yena uza kuya xa sedibanise itshumi nesibhozo okanye nesithoba.

Ukuze ungabi namakhaya amanintsi okanye amathathu, kungalunga xa utshata, uzotshata, uzawulungiselela utshata, uthethe nomyeni wakho okanye nomfazi wakho ukuba unomnye umntana. Ekusekutheni ke ngoku, funeke funeke akwamkele nomntanakho unjalo, angamvaleli ngaphandle, nakhe ikhaya eliyi-one, hayi amakhaya amabini.